Dijalo tse qhekellwang hangata nna tse ke di tsebang ke poone, kapa tamati, kapa dihwete. Seo se etsuwa ka bo engineer-e horeng ka botlalo dijalo tseo e be di hola ka tsela e makatsang kapa takatso e le hore di hole, di be monate ka tsela e fetisisang.

Tamati ha e hloke ho nosetsa kgafetsa le le kgafetsa, o ka e nosetsa ka metsi a ka bang inches tse pedi, seo o ka se tsa ha nngwe ka beke. Ke maikutlo a ka ao, hobane tamati ho bobebe hore e senyehe ha o tshela metsi a mangata ho yona.

Tseo ke dirapa tsa nnete. Ho jalwa ha di peo ho fapafapane, mme matsatsing ana ho na le tsela tse bobebe tse etseditsweng hore batho ba kgone ho jala ba sena ditone. Jwale dirapa tseo tse emmeng leboteng ehlile ke dirapa tsa nnete.

Ke hopola mohlang COVID-19 e ne e pokile. Ke la ka kula, mme ke tshaba hore ebe ke fumane kokwanahloko ya COVID-19, hae ba la nnwesa ditlama tsa lengana, ke la nwa lengana ebile ka ikutlwa ke le betere haholo.

Ho nna ke ka thabela hore ebe lefatshe leo ke lemang ho lona, le be tlasa lebitso la ka, mme ke kgone ho lema seo se ke se batlang ka nako e ke e batlang, mme ho bonolo ho reng le nna le ba lelapa la ka re kgone ho ba le ntho e re ka e jang, le hore re kgone ho etsa kgwebo ya temo, le e leng hore, ke lefatsheng le leng la ka.

Diphoofolo tseo ke di tsebang tse nang le boya bo bongata, ke tseba tau, ke tseba hape le dinku. Tau letlalo la tsona le sejediswe haholo thepeng tsa ho kgabisa ka tlung kapa matlalong a mesebetsi ya mathuwela hangata. Mme nku ke tseba hore boya ba teng bo etsa nthwena e re bitsang wool, mme ho etsuwa diaparo ka ona kgafetsa kgafetsa, dijeresi.

Le le badudisana mmoho lekeisheneng leo ke dulang ho lona, ke rata hore ke le rutise haholo.

Hangata dijalo tseo re di di hloka metsi a mangata haholo, ebile bakeng sa ka moo ke dulang teng letsatsi ha le tjhesa haholo. Kgafetsa kgafetsa, ke dula ntse ke nwesetsa dijalo tsa ka, ka metsi ho reng di dule di le mongobong wa metsi le mobu wa ka o se ke wa woma.

Ka hobane ke kgonne hore ke leme serapeng sa ka, ke leme meroho, mme ke entse tjhelete e ngata, nka rata hore le nna ke le thuse hore le kgone ho iketsetsa tjhelete ya lona ka meroho. Jwale ha re ka kopana re be ngata enngwe nna ke tla ntsha bokgoni ba ka, ke le rute le lona hore meroho e lengwa jwang, meroho o ka etsa jwang tjhelete ka yona hobane se ke tswa teng.

Patsi ke thepa e ntle haholo, ne ke kopa tje ka mosebetsi wa khamphani ena, re dule fatshe re tle le maano a ka re etsetsang tjhelete re le basebetsi khampaning ena. Patsi se ka e le thepa e ntle haholo, ho ka ba jwang ha re ka e rekisetsa dikhampani tse sebedisang patsi ho etsa furniture-ra, mme ke nahana hore ke ntho e ntle eo mme kaofela re ka etsa tjhelete, ebile tjhelete e ngata ka patsi ena.

Ke tseba Protea plant e le yona e tummeng haholo monana Afrika Borwa. Protea plant enana e sebedisitswe haholo tjheleteng ya rona ya kgale, mme le matshwaong a mangata a tsa dipapadi. Protea e bohlokwa haholo, mme e tshireleditswe haholo ke lefapha la Afrika Borwa.

Phofo ya poone e etsuwa banabeso ha o nkile poone, mme wa e sila. Khamphani tse kgolo di e sila ka metjhini, rona hae re e sila ka matsoho ebe phofo. Phofo eo o ka pheha eng ka yona, o ka etsa motoho, o ka etsa papa.

Hae hangata phoofolo e re atisang ho e hlaba ke dikgoho, empa phoofolo tse kgolo re romella ba baholo hore ebe bona ba re hlabelang tsona. Mokgwa wa sethunya ha wa loka ho bolayeng ha diphoofolo hobane ke sehloho feela. Re rutuwe re santsane re le banyane hore diphoofolo o ka e bolaya jwang, mme re sebedisa ona tsela tseo tse re rutuweng ka tsona, haholoholo thipa.

Ke hloka mmuso o thuse beng ba diphoofolo kapa beng ba dimela ba kgwebong eno, hore ba thuse ho fana ka tsona meriana e thusang ka botlalo, diphoofolo le dijalo, mme hoo ho tla thusetsa hore bona e le lefapha ho kenya letsoho, ebe dintho di ba bobebe haholo le hore teko ya tsona ntho tseo ha di rekuwa mabenkeleng e theohele fatshe.

Meroho eo re e rekang dishopong ha e tshwane le eo e re e jetseng hae, hobane ya dishopong e lenywa haholo sebakeng se seholo haholo, mme e dula e hlokometswe ka meriana le dintho tse ngata tse etsang hore e dule e le ntle. Jwale hae re nosetsa feela hangata ha re na tsona le rona dintho tse thusang dijalo tsa rona hore dimele ho tshwana le tsa shopong.

Ke tlilo kopana baithuti kaofela ke ba bitsetse tulong ya polasi eo, e ke tsebang hore basebetsi ba ikemiseditse ho ba thusa ka ho ba fa thuso le tsebo e ba hlokang ho e tseba ka taba tsa polasing.

Hobaneng o ka nthekisetsang polasi e bodileng mme e nang le mobu o tshabehang. Nna ha ne ke bua le wena, ha se ntho o nthekiseditse yona, mme ka o kgolwa mme ka tshepa hore o nthekisetsang ntho e leng yona, mme e tla ntlisetsa borui, e tla nthusa. Jwale ka seo ke nka mahato wa hore ke ho tshwarise kapa o kgutlisetsa tjhelete ya ka, ho nna ke kgone ho reka fatshe le leng.

Ke tseba haholo dihwete. Dihwete di na le matla haholo mmeleng ya rona e haholo mahlong. Ha o le motho ya nang le mahlo a fokolang, dihwete di na le di-characteristics tseo tse thusang ho re ho motho a kgone ho bona ha beterenyana, mme di hlatswa mahlo, di hlokisa mahlo hore ho be bonolo motho a sa boneng hantle a kgone ho bona, mme di fana ka di-vitamin tse ngata ho tiiseng masole a mmele le mmele ka hohle hohle.

Hara mefuta ya dijo tse fumanehang lewatleng hara ho majwe, nna ke tseba di-mussels. Di-mussels di jewa haholo haholo bakeng tse fapa fapaneng eng lefatshe ka bophara, mme di monate. Se ke kile ka di ja, di-mussels ke tsona tse ke di tsebang dijo tse fumanehang majweng a lewatle.

Ne ke kopa thuso moeletsi, ka taba ya poone ya hae. Re na le mobu, empa ha o sa ntsha poone e ntle, o ka re thusa jwang hore re tsebe hore re jale poone e jwang, nakong e feng, le mobung oo rona re nang le ona.

Ha ke bone e le ntho e ntle ho siya naha morao e senang motho a e lebileng, hobane hangata o ye o fumane hore bakeng seo ke sebaka se ntle sa ho ka etsa kgwebo ya ho lema, empa ha se sebaka se setse feela, mang kapa mang a ka iketsetsa seo a se batlang fatsheng leo la heno, mme ha ke bone e le ntho e ntle ho siya lefatshe kapa naha morao.

Nna ke tseba ditapole, dieiye le dihwete e le ntho tseo tse romelwang haholo hara dijalo tsa rona tsa mona Afrika Borwa, ho ya mose hwa mawatle. Bohlokwa ba dimela tsenana ha re di romella mose hwa mawatle, ke hore di thusa haholo ka di-vitamins and ebile ho etsuwa haholo fibre ka tsona.